Mmuso wa rona o tlameha o nke boikarabelo hoya sheba hore na, na batsofe ba ntse ba na le ditulo tsa mabidi. Hape le hore na di ntse di le maemong a hantle. Hobane batsofe ke batho ba sokodisang ka bokulo ba mangwele ha ba se ba le baholo. Ebang ho sena dintho tsena tse ka hodimo tseo ke di hlalositseng, e leng ditulo tsa mabidi tse ding tse leng hore di santsane di le maemong a matle. Batsofe ba lokela ho fuwa tse ntjha, kapo hona ho phallelwa tse ngata. Tse leng hore ha tsena tse ding di robeha, ba be ntse ba ba na le tse ding tseo ba ka di sebedisang.

Ya pele ke hore, ke elellwe hore ho se ho na le kotsi e etsahetseng kapa e qetang ho etsahala. Ka hoo, ke mokgwa wa ho mpolella nna kapa ho eletsa ba bang ba baqhobi ba kgannang ha mmoho le nna hore, ho se hona le kotsi e jwalo mme re elellwe. Tsena tse ding e ka nna ya eba di etsahala hobane, ho se ho felehetswe motho ya iswang sepetlele ya potlakisetswa hore a lo a ilo thuswa. Jwale tsena di tla etsa hore ke kganne ka le lebelo le tlasana, hobane ke sa batle ho ameha le nna kotsing ya mofuta oo. Kapa hona ho lematsa ba bang.

Tjhe, ha ba hlokomelwe hantle. Ya pele ke hobane, ba bang ba se ba sebedisa koloi tsena tsa mabidi. Mme o tla bona ba bang ba baqhobi, ba ba feta feela ba sa batle le ho ba palamisa. Hobane ba tswafa hore, ba eme ba kenye makoloi ana ao a bona ka ka morao ho dikoloi tsa bona. Ba bona honna e le mosebetsi o boima. Neng neng ka hobane ba se ba tsofetse, ba lebala le ho ipatalla. Tjhe ke ntho e ka etswang le mang le mang e le hobane, batho ba seng ba hodile ba e etsa. Empa ke bona batho ba bang ba ba rofa haholo.

E qeto e ntle haholo. Hobane ditjeho di ya nyoloha selemo le selemo, mme ha ba ekeletswe tjhelete. Ditshenyehelo tsena di ntse di nyoloha. Empa maqheku a rona, ho na le nako a ya tla sokola haholo. Hobane tjhelete ena e sentse e sa anele mabaka a bona. Hona ke monahano o motle.

Setjhaba sa heso. Ho ikopanya ke ntho ya pele ha re se re nang le mathata a ka reng ana. Ya bobedi, ke kopa le sekenne la tsamaya bosibo. Jo ya dibakeng tseo le tsebang le lona hore ha dia sireletsehe. Empa hore re etse bonnete ba hore bana ba rona ba sireletsehile, mme ba kgona ho ya dikolong bosibu. Ba bang ba sentse ba kgutla le bosibu. Hore re netefatse hore ba sireletsehile. Ke hore rona batho ba bo ntate, re ikopanye re kate dibaka tseo, re kate motse ona. Jwale hono e tlaba leqheka la mannete la hore, re kgone ho fumana batho ba ntse ba senyang motseng mona. Le ho senyetsa, le ho nkela batho ba bang ka mahahapa. Le mapolesa, a tla ba le mohlala o hlakileng.